Mna ndicinga into okuba angoluka ngokuzithandela. Isizathu ndisitsho nje kaloku andithi abekho, abathandani kunye nabantu basetyhini, abathandani nabantu basetyhini bathandana kunye nelinye icala. Ngoku kuba ke singekava into okuba ipesenteyiji yabo bona ekosulelekeni ingakanani na. Ngoko ke loo nto ixhomekeke kubo uba whether bazawuya esibhedlele okanye bazawuya kweliphi icala, kuba singekazazi iiriski zabo ukuba zime phi.

Ndicinga into yoba ngabantu abangakwazi ukumelana neendawo ezigcwele abantu abangabanye, ngabantu abangakwazi ukumelana ukujongwa ngeliso elingelinye ngabanye abantu kuba ke abantu esiphila kunye nabo bayamjonga umntu ngendlela embi xa umntu ethe wagula. Ngabantu ke ababuthathaka entliziyweni, abantu abasazama into okuba bamkele imeko abakuyo. Isizathu ndisitsho nje, abo bantu bakhetha into okuba kunye nabantu abazawube bedibana nabo ezikliniki ezigcwele uwonkewonke.